Imiphakathi ingakuqanda ukuntshontshwa kwemfuyo, ngokusebenzisana ngokubambisana nabalindi bomakhelwane. Ukwebelana ngolwazi nokufaka izindlela zokuphepha ngokwakha amawashi asemapulazini, umaka ezemfuyo, nokusebenzisana neziphathimandla zendawo. Singaqanda ukweba futhi sisekelane umbumbano nokunqaba.

Lapho sibhekene noqhekeko kumele sithole ubumbano. Asigxile ekokuxoxisaneni, ekuzweleni nasekuzwiseni. Ngokulalelana izikhalo nezindaba zomunye nomunye, singakha ukwethembana futhi sisebenzele ekutholeni isixazululo ezizuzisa wonke umuntu. Amandla eNingizimu Afrika alele ekuhlukeni kwawo, futhi ngokubambisana singakha ikusasa eliqhakazile lapho izidingo zawo wonke umuntu zicatshangelwa futhi zaziswa khona.

USenzo angasiza uJames avikele isixazululo sakhe sokudala ukusebenzisa isivumelwano sokungadawulwa kolwazi. Lokhu kuyisiqinisekisa ukuthi noma ubani uJames webelana naye ngombono wakhe uwugcina uyimfihlo, futhi awesebenzise kabi ngokuvikela izimpahla yakhe ubuhlakani. UJames engabelana ngesixazululo sakhe ngokuzethemba ngaphandle kokukhathazeka ngokuthi sizomoshwa noma siphinda phindwe ngaphandle kwemvume yakhe.

Uma usebenzisa izinto ezizekelwe ephepheni ekufakweni kokudla. Kubalulekile ukucabangela izici ezifana nokuphepha kokudla. Ukumelana nomswakama, izakhiwo zokuvimbela. Ukusimama nokuhambisana nokulawula. Ngokubeka lezi zici ezibalulekile kuqala, ungasiqinisekisa, ungasiqinisekisa .